Kubukela umabonwakude nofana ngisebenzise umaliledinini.

Kobobonyana ngibukele umdlalo, ngiwubukele ku-inthanethi ngisebenzisa umaliledinini.

Engisuke ngikutlhoge khulu, ngisuke ngitlhoge lokhu okubizwa ngedatha, engikusebenzisa khulu kumaliledinini wami nafanele ngisebenzise i-inthanethi. Esikhathini esinengi ngisuke ngitlhoge idatha.

Ngiwenza ngingedwa akutlhogeki bonyana ngibe nabantu, ukwenza umsebenzi wami wokuzilibazisa. Ngebanga lokobonyana ngisebenzisa umaliledinini, umaliledinini wami mncani ulingene mina ngedwa.

Ngivamise uwenza ngeenkhati zekuseni nangiqeda ukuvuka, ngisuka ngihlezi ngingazi bonyana ngenzeni. Ngizilibazisa ngawo umsebenzi lo wami, engiwenzako wokusebenzisa umaliledinini.

Ukwazi ukubhala incwadi ngisebenzise umaliledinini. Ukwazi ukubhala okunjenge CV ngisebenzise umaliledinini, bengiyithumele la ngifuna ukuyisa khona.

Iye, uqakathekile khulu ngizilibazisa ngayo nofana ngizilibazisa ngawo umsebenzi wami. Ngihlale ngithumele amaphepha wokufuna umsebenzi ngesikhathi sami, ngisebenzise umaliledinini wami.

Ngizizwa ngijabulile khulu kwamambala, ngombana umsebenzi wami usuke uthuthukise ipilo yami begodu usuka uyitjhugululile, ngifunde nokunye egade ngingakwazi.

Ujayelekile ngikhulunyiswa kukobonyana, esikhathini sanjena abantu abanengi basebenzisa umaliledinini, ukwenza wona lomsebenzi wami, wokobonyana bakhulume, bathumele amaphepha la bafuna uwathumela khona.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami, ngombana wonga isikhathi begodu ufunda nelwazi elinengi khulu kwamambala.

Ngewokobonyana ngibukele umabonwakude, ngombana umabonwakude uzongifundisa okunengi ekwenzakalako emhlabeni nofana enarheni yekhaya jikelele.

Abangani bami bazilibazisa ngokudlala ibholo, isikhathi esinengi basiqeda ebholweni, ebholweni leenyawo.

Ngiyavuma bonyana uyatjhuguluka ukhamba nesikhathi, umaliledinini kuzizinto zanjena ezikhamba netheknoloji. Yingakho ngivuma ngithi uyatjhuguluka.

Ukwazi ukukhuluma nomuntu okude osenarheni enye usekhaya, nofana uthumele amaphepha eenarheni zangaphandle ukhona la ekhaya.

Ngombana ngimumuntu ohlala emakhaya, ngisuke ngisogole khulu kwamambala ngomaliledinini wami, angisogolise ngalokhu okubizwa ngokobanyana yi-network. Isitjhijilo engihlangabezana naso khulu ngengileso.

Iye, ngingathanda, ngingathanda kobonyana ngikhangise umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngifundise abantu ngawo ukubonyana ungathumela bunjani amaphepha nofana ukhulume nabanye abantu usebenzise umaliledinini.

Ngifunde bonyana ngimumuntu wesimanjemanje begodu ngiyakwazi ukufunda into ngiyazi bengiyizwisise ngesikhathi esifitjhani.

Angivumelani nalokho okukhulumako awa ze-netball imidlalo ze-netball nako nezinye azigidingwa ngendlela kugidingwa ngakhona umdlalo webholo newakamakhakhulararhwe.

Ngizizwa ngithabe khulu kwamambala ngoba uthola bonyana ngesikhathi leso kusikhathi engihlezi ngaso ngikhululekile ngisebenzisa umaliledinini ngombana isikhathi sami esinengi sokuzilibazisa ngisebenzisa umaliledinini ekufuneni nofana ekuzumeni umsebenzi njengombana ngimuntu osekhaya ongasebenziko begodi oli-graduate.

Imidlalo isiza khulu ekwakheni ubungani ngombana iyahlanganisa abantu iyababuthelela endaweni eyodwa kukhulunywe ngawo begodu kubukela wona umdlalo. Umdlalo uyasiza khulu ekwakheni ubungani.

Kwawuthuthukisa khulu kwamambala umkhakha wezeneenkhwelo kwaba neendlela ezivulwako ezivuselelwako bonyana zibe zikulu ukuze zikwazi ukubamba nofana ukukhambisa iinkoloyi ezinengi nofana iinkhwelo ezinengi. Kwangezelelwa iinkhwelo eendleleni abosonkhwelo abanamabhizinisi weenkhwelo bangenelwa yimali enengi khulu amakhamphani wabo wezeenkhwelo ngokobanyana amabhizinisi wabo aba nabantu abakhwelako ngobunengi. Lokho kwaveza bekwangezelela neenkhwelo endleleni kwatjho khona bonyana namathuba womsebenzi wokutjhayela avuleka.

Ngibona khulu kwamambala kokobanyana akusikho godi ukusebenza ngokuzikhandla ngibona ngathi mina bafumene lamathuba ngokobanyana imindeni yabo ibanikezile isekelo begodu yabarhelebha nabo bonyana bafike la bafinyelela khona. Kukancani uthole bonyana umdlalo nofana umdlali osuka emakhaya ayokubonaka emaphaliswaneni amakhulu ngaphandle kwerhelebho labazali nofana lomuntu othize osondelene naye.

Iimfundo zepilo umuntu angazithola emidlalweni ngokobanyana sebenza ngokuzikhandla begodu ungalahli ithemba usebenze uzibonakalise ukhombise bonyana uyakufuna ukudlala begodu uyayifuna ipumelelo uyayithanda nento oyenzako. Emidlalweni uyakufunda lokho khulu kwamambala.

Abakusoli nex abakusoli nakukhulu kwamambala. Ikinga kukobonyana umdlalo lona emakhaya awukho awulethwa emakhaya ubonakala kumabonwakude kwaphela.

Iye kuyawagandelela amakghono wabafundi lokho uthola omunye umfundi akenzi kuhle kwezesikolo kodwana wenza kuhle kwezemidlalo abafundi abanjalo abasabonakala eenkolweni.

Iye kuyasiza khulu ekwehliseni umzimba omkhulu nofana ukunona khulu ngombana nawudlalako uyazibandula ubandula amasotja womzimba kutjhisa amafutha emzimbeni. Lokho kwenza bonyana umzimba wakho uhlale usezingeni elilungeleko begodu unganoni ungabi nomzimba omkhulu ngivumelana nakho.

Ukuzithabulula kusiza khulu umqondo womuntu begodu kusiza khulu nomzimba womuntu ukobonyana uhlale usebujameni obukulungeleko bokuphila unganoni ungabi nomzimba omkhulu nomcabango ukwazi ukucabanga ngendlela efaneleko nangendlela esheshako nofana emasinyana.